Seo nka se etsang ka taba ena ke ho mo tlaleha ho ba mo okametseng, kapa ka mo tlaleha ho dinomoro hangata tseo o tla di fumana di maneuwe dipampiring, maboteng hao le tliliniking kapa ngakeng ho tlaleha diketso tsa mofuta ona na, ke seo nka se etsang ka taba ena.

Nka le tlaleha ho Lefapha la tsa Bophelo bo Botle, hore ba tle ba tlo lekola se etsahalang lebenkeleng leo.

Ana, ke hloka mangolo hore ke etse dithuto tsena na. Ke se fe seo se hlokehang ho nna hore ke kgone ho ba moithuti bakeng sa dithuto tsena na. Ke difeng tseo bohlokwa tse ke tlametseng hore ke di etse hore ke tle ke kgone ho fihlela sena se ke batlang ho se fihlela.

Ka le kgothalletsang sona jwalo ka batho ba baholo, ka ha bolebadi e leng ntho e, e phelang le lona, jwalo ka ha lena le dintho tse ngata tse etsang hore le qetelletse le bile le lebetse. Nka le kgothalletsa hore le reke ntho e tshelang dipidisi e nang leng letsatsi la Mantaha ho fihlela ho letsatsi la Sontaha. Ka tsela eo o tla kgona ho hlokomela hore ke letsatsi lefeng leo oileng wa tlodisa wa se ke wa kgona hovnwa dipidisi tsa hao. E tla o thusa haholo ntho eo ho hlokomela hore o nwa dipidisi tsa hao ka nako e bile ka tsela e nepahetseng ho qoba mathata.

Seo ke utlwang titjhere a se bua ho ba ke tlelwa ke dipotso tse ngata hore hobaneng titjhere a ke ke a dumella ngwana wa hae a je dijo tse fepuwang bana ba bang sekolong. Ebe o tsebang e leng ho rona ha re e tsebe, rele batswadi ba bana.

Ke le ka utlwa ke utlwile bohloko thele a tlang ho bua le batho a ba jwetse ebe lebaka la etsang hore ditshebeletso di tshaba teng? Ke eng ke so utloisang bohloko haholo hore batho babo rona ba tsoha hoseng ka matla, ba fihla ba lo fola mela e mmedi Lelele letshehare kaofela, ntle le thuso e be be ntse ba kgutlisoa hothoe, ba tle ka letsatsi le latelang. Ekare ho ka ba le seo mmuso o ka se etsang ka seo ekare ba ka send. Ela Mark Qosa ho sheba se etsahalang dipetleleng tsa rona. Letsatsi le Chabane, le dikelang, ka hoba sena se etsahalang. Ha se amohela ebile ha se a loka ho hang.

Nka kgothaletsa dingaka ho etsa bonnete ba hore ka dinako tsohle ha ngwana a etela ngakeng. E be ba na le direkoto tsa bona moo ba di ngolang fatshe, hore ha se bale ka hara maemo a tjena, ebe ba hlahisa direkoto tsa bona moo e leng hore ngaka le motswadi ba sign-ile teng ho tla itshireletsa.

Ntho ya pele o tlametse o e ele hloko ke hore ba hatella taba ya hore o bitse batho ba tla tla ba kena moo. Ya bobedi ha hona nthwe ba e rekisang kapa tshebeletso tse ba fanang ka tsona, tse tla tla di etsa hore tjhelete ena ya hao e hole. Ya boraro ba o tshepisa profit e kgolo haholo ka nako e nyane. Ya bone ba o etsa hore o kgolwe hore ho bo be be ho etsa tjhelete e ngata ka nako e nyane. Ya bone ba o tshepisa hore o ka etsa di-profit tse makatsang ha o ka tsetela le bona.

Ntho ya pele pele o tla tlametse ho ela hloko ke theko e tlase ya sehlahiswa seo. Ya bobedi ke lebokoso, kapa mmala, kapa mongolo o sebediswang for sehlaiswa seo. Ya boraro, batho ba reng ka sehlaiswa seo, e be batho ba thabile na ka sehlaiswa seo. Ya bone, o tla tlametse, o check-e .

Yona ha se ntho e lokileng hohang hore ebe batsofe ba patadiswa dipetleleng tsa private. Le ha poraefete e le dikgwebo tse etsang tjhelete, empa ha se ntho e loketseng hore ebe batsofe ba lefiswa. Seo nka se etsang ho thusa batsofe hore ba ske ba lefa dipetleleng tsa poraefete, ke ho etsa bonnete ba hore e ngwe ya karolo ya tjhelete tsa di-tax tse patalwang ke setjhaba sa Afrika Borwa, e nkuwa e patalwa dipetlele tsa poraefete hore batle ba kgone ho thusa batsofe ba rona ka hare ho naha. Kapa seo nka se etsang haebe o no sebetsa, ebe ho na le tjhelete eo oe hulelwang kgwedi le kgwedi, ho patela ditjeho tseo.

Ho ya ka nna, di a tholahala ha bonolo dithibela pelehi dipetleleng le ditliliniking tsa rona.

Ho thibela motho e moholo hore a ska iphumana tshwerwe poho. Batho ba dulang le ena ba tlametse ba etse bonnete ba hore motho ya dilemong tseo e be ha tsamaya le mong ho ya bo mabenkeleng, kapa hohle moo a batlang ho ya teng. E ngwe e re ka e etsang, e bang lelapa la hlekefetsa motsofe, le batla a tswe ntlong baahisane ba hae le ba dulang le yena, moo tikolohong ba ka, ya ba lo tlaleha seo makgotleng a dinyewe hore a tla tsebe ho thusa.

Thibela pelehi ya setso ke hore o tlametse o eme pele hore o nyale. Ya hona jwale re na le mefuta e fapaneng, ho ya ka nna ke bona thibela pelehi e sebetsang haholo e le ya sejwalejwale, hobane ha se batho kaofela ba ka kgonang ho itshwara ho fihlela be ba nyalwa.

Ho ya ka nna, ke utlwisisa hore ho ya ka tumelo ya motho seo motho a se dumelang ke se mo etsahallang bophelong ba hae, hobane ke utlwisisa hore bophelong ba motho e mong le mong ho na le nako ya mathata ho na le nako ya monate. Ka dinako tse ding ha o le nakong eo ya mathata o bona ekare ha hona ntho e tsamayang hantle bophelong ba hao, ke ka hoo tla ikutlwa hore o lo bonana le bonkgekge ebe bao bolella ho o tena o ba tsietseng tseo leng tsona ka baka la dintho tse kareng tsena. Empa ha o le motho ya dumelang ho ntate Modimo o tla utlwisisa hore dintho tse tjena di a etsahala neng neng, ho ba hantle neng neng, ha o be hantle ho ya fela ka tumelo ya motho.